Ndicinga mna abantu abayi-fifteen banele ukuqala istokofela ngoba bayakwazi ukulawuleka. Ukuba uzawufuna ukufaka abantu abanintsi, ingayenza ingxaki kakhulu leyo ngoba abantu abanye abanazigqibo, kwaye bayakhawuleza ukuswaya entweni. Ngoko ke, ifuna uthathe inanana elaneleyo labantu obathembileyo nabantu obaziyo ukuba abazukhawuleza banikezele, bayeke phakathi.

Ndingaye ndimbuze ukuba ingaba le ndlu ayifumeneyo yile nto ayifunayo na, ubona ilikhaya elilungileyo na eli. Kwaye kubalulekile nokuba acinge ngengomso okanye ngekusasa, kuba le ndlu iza kubathwala na iminyaka ezayo. Ingaba ikulungele na oko? Kuyafuneka ke ukuthatha i-inshorensi endlini, iza kuhlala ikhuselekile okanye iphephile.

Ndingamncedisa ngokuba ndimnike imali ukuba akwazi ubhatala umatshonisa. Emveni koko yena ke ngoku uzawuthi wokuba nayo abuyisele mna.

Ngokoluvo lwam, kubalulekile ukuba umntu abe nayo indlela yokutyala imali ngoba ulungiselela ikamva lakhe okanye ikusasa lakhe. Ngoko kutsho ke imigalelo yona, ewe, ngumbono omhle wokutyala imali yakho emigalelweni. Kodwa ke ifunisa ukuba umntu aqale aqonde ukuba ingaba ungena kumgalelo onjani, onabantu abanjani. Awufunekanga uthathe nokuba ngowuphi na umgalelo, kufuneka wenze, ndingathi i-research yokuqonda ukuba uphephile na lo mgalelo. Ingaba ungumgalelo othembekileyo na, onabantu abathembekileyo na?

Umasingcwabane unceda kakhulu kwilixa lokuswelekelwa zizalamane. Unceda ekubuyiseni isidima sekhaya. Uyanceda kanti nokulungiselela ngoba xa ekhona umasingcwabane, yonke into iye ihambe kakuhle. Noxinzelelo lwengqondo alubikho ngoba uyayazi kuza kusebenzeka kakuhle, nizawufihla ngokwesidima.

Iimoto ziluncedo ngoba abanye abantu bahlala kude kunemisebenzi yabo. Ngoko ke ukuthenga imoto uzikhupha kwizithuthi zikawonkewonke ngoba uyakwazi ukukhawuleza ufike emsebenzini wakho, kwaye loo nto ikwenza ube reliable nalapha emsebenzini ngoba uyaziwa ukuba uzawufika. Iyanceda ke naxa uthe wadinga into eyohamba ekhawulezileyo, ukwazi uba ukhuphe imoto yakho uhambe, ungabe usokola ukhangelana nezinto eziza kusa kule ndawo ungxamele kuyo.

Kaloku mntakza, ukuvula umasingcwabane kuyanceda because uzokwazi uthi xa kuthe kwakho into eyehlayo ungasokolisi bantu, kungabikho mntu uzawusolokola. Siyayazi uba noko uzawufihleka ngohlobo olulungileyo. Uzawuthi noba ke uswelekile ungabi sisithuko kuthiwe, ngoku ebephangela endaweni erayithi engazifaki kumasingcwabane, ebelindele ntoni? Umasingcwabane uyanceda ngoba uzawuthi wosweleka, abantu abashiyekileyo ngabo abazawushiyeka babe sengxakini. Ngoko ke nawe uzama ukubathulela umthwalo ukuba bakwazi ukukufihla phucuphileyo.

Kaloku tshomi, laa mali iseza kuphinda incede omnye umntana olandelayo oza emva kwakho. Ngoko ke ngoba kuthiwe phinda uyibhatale yindlela karhulumente yokuba uzame unceda omnye umntana ngoba ke nabo le mali bayifumana kwalapha kubasebenzi. So, ngokuba wena uphinde uyibuyise back, unceda umntana olandela emveni kwakho ukuba akwazi naye ukuba aphumelele.

Yimali encedayo kakhulu leya, ngoba uthi xa uthe waphelelwa ngumsebenzi ukwazi ukuncedakala kulaa mali. Lo gama ukhangelayo umsebenzi, noko ikhona into engenayo ebeka ukutya etafileni.

Ukubhanka ngokwasekhompyutha akukhuselekanga ncam. Ngoba izinto xa uzenzela efowunini kulula uba umntu ajonge iinkcukacha zakho akwazi ukuthi angene naye efowunini yakho, abe imali yakho okanye enze izinto ubungakhange umnike mvume yokuba makazenze.

Ikhadi ledibhithi liyanceda ukugcina imali yakho ngoba ke ukuba unganikwa imali esandleni, umzekelo, ukuba ungumntu ophangelayo, xa unikwa imali esandleni, kulula ukuba ingalahleka okanye uyisebenzise kwinto ebingafanelekanga usebenza kuyo. Kanti xa isekhadini kulula ngoba iyagcineka, uyakwazi uyigcina, uyayazi ukuba ngokulahleka kwekhadi uyakwazi uyokwenza elinye ikhadi, ufike imali yakho isekhona.

Ndingayiyeka ndizame ukukhangela enothi ibe nedipozithi yemali engaphantsi kunale ifunwayo kulena, ngoba kaloku andizokwazi ukuthi ndihambe ndiyoyiboleka okanye ndiyifune komnye umntu. Kungcono ukuba ndikhangele ibhanki ezothi indincede ngale dipozithi ndinayo.